Loko u ri mutirhisi wa purasi u nga pfuna leswaku misava yi tshama yi ri kahle hi ku ku byala mirhi ni mihloti ku ku sivela ku hlambanya ka misava. Ku tirhisa manyoro ya ntumbuluko composed manyoro ku ku tlula swidzidziharisi swo tala ku tirhisa ndlela ya crop rotation ku nyika misava matimba ku sivela ku hunguteka ka mati hi ku hlayisa swiharhi swa ntumbuluko leswi pfuna eka mbangu.

Hi nkarhi wa mpfula u nga byala mafulo, mavele, mavun'wa, mabatata na khavari hikuva swi lava mati yo tala misava yi va nyuhela naswona moya a wu hisi ngopfu.

Endhawini ya ka n'wina hi tolovele ku byala ni ku dya ni ku dya xipinachi, tamati, anye, khavichi, marotse na kavari hikuva swi swi kula hi ku olova naswona swi tshama swi ri kona emisaveni ya le kaya.

Hi nkarhi wa ximumu u nga byala mavunwa mafulo, tamati, marotse hikuva swi rhandza moya wo hisa ni mati yo tala leswaku hi kula hi ku hatlisa hi nkarhi wa xixika u nga byala swipinachi, khavichi, anye, carrot, beetroot hikuva swi rhandza moya wo titimela naswona a swi lavi mati yo tala ngopfu.

Swilo leswi swivelaka mbuyelo wa le henhla eka tikhampanini ta ma ta matandza hi swakudya swo biha ma mavabyi ndhawu yo ka yi nga ri kahle ku durha ka mavele ni swa vandla swa makete.

N'wamapurasi u fanele ku tekela enhlokweni kumeka ka muxaka loko wu wu ri kona etindhawini ku tiyela eka mavabyi ku kula hi ku hatlisa ni ku andza ka nyama ntsengo wa wa swakudya loko wu tirhisa ngopfu kumbe wu olova ku rhandza ka vatengi emaketeni.

Tindlela ta kahle to phamela tihomu ta nyama hi leti ku nyika byanyi lebyinyene lebyinyene ni swo tlhaveriwa tanihi swakudya swa nkoka ku engetela na swakudya swa energy ni protein maize meal all cake leswaku swi kula hi ku hatlisa ku nyika mati yo basa nkarhi hinkwawo ku ku tirhisa or ti-vitamin ku sirhelela rihanyo ku hlayisa nkarhi wa ku phamela wu tshembekile ku sivela stress.

Maendlelo yo antswisa mbuyelo wa ma wa masi eka tihomu ta masi hi lawa ku hlayisa rihanyo ro karhi ra tihomu phamela swakudya swa protein na calcium swinene ku nyika mati wo va basisa nkarhi hinkwawo ku hlayisa ndzawulo ya masi hygiene ya tindhawu to phamela ku hlaya ma tihomu hi ku ringana ku tlhela ku khataleriwa hi mavabyi ku tirhisa swakudya leswi engetelekeke supplements ku andzisa ku hlayiseka.

Ku va na tihomu to hambana hi nyama ni masi swi pfuna leswaku ku hunguta ku fafaza ka mavabyi mavabyi ya nyama ma nga fambisiwi eka tihomu ta masi ku antswisa rihanyo tihomu ta masi ti mu to ti kumiwa swakudya swo karhi leswi lavaka calcium ni protein naswona tihomu ta nyama swi kumiwa swakudya swa protein ku antswisa ku andza ka nyama ku ololoxa ku ku khataleriwa swi olovisa ku landzela ku hlayisiwa hi ku phamela.

Thekinoloji yi antswisa vurimi bya masi hi ku langutisisa quality ya masi quality ya masi ku landzela rihanyo ra tihomu ku antswisa phamela ni ku hlawula mbuyelo hi ku tshembeka.

Ku lawula tinyimpfu hi nyama ku kongomisiwa eka ku kuma nyama ya quality ku khoma kahle ka ri ka rirhandzu ra nyama ku lawula tinyimpfu hi wulu ku kongomisiwa eka eka quality ya wulu ku ku khoma ka wulu ni ku tiya ka swikepe swa yona hi xi hi xikongomelo xa ku ku lava tinyimpfu.

Tindlela to susa switsotswana eka tinyimpfu ti katsa ku tirhisa ti muka leti ndzhaka switsotswatsotswana ku tirhisa misisi ya chemical ku hlantswa ka ndhawu yo fuwela ni ku lawula ku fuwela ka tinyimpfu.

Tinguluve ti nga va swifuwo swo olova ku swi fuwa loko ti kuma swakudya rihanyo ni ku lawuriwa kahle kambe swi nga tika loko swiyimo swi nga ri kahle.

Eya tinguluve ti nga va swifuwo swo olova ku swi fuwa loko ti kuma swakudya rihanyo ni ku lawuriwa kahle kambe swi nga tika loko swiyimo swi nga ri kahle.

Ku phamela tinguluve masalela ya swakudya swi hi khombo eka rihanyo ra swona naswona a ri a hi ndlela leyinene ya ku swi fuwela.

Swipfuno ku kuma nyama mirhi wulu ni mali ku pfuna xi rixaka leswo biha mavabyi switsotswana switsotswana ku khumbeka ka rihanyo ni ku khumba ntumbuluko.

Swipfuno swa timbuti i ku kuma nyama masi ni nhlonge ku lawula mindyangu ya swiharhi ku kula kahle eka swiyimo swo tika ni ku nyika swakudya swa quality.

Mbuti yinene yi nyika masi nyama na wulu yi rhula naswona hi tsandzeka nyimpfu yi hi hi chava swinene hi tirhisa swihlahla ngopfu naswona yi nyika masi na nyama ntsena.

Ti hi tindlela to olova tihuku leti fuyiwaka ku kuma nyama swikuku swo tala leswi humaka nyama tihuku leti fuyiwaka ku veka matandza swihuku swa matandza loko u lava ku kurisa tihuku hi ku tlula ku nyika nyama na matandza u nga tsakela tihuku ta xiyimo xo hlanganisa leswi swi ta kumiwa nyama na matandza.

Ina tihuku ti nga tisa mali epurasini tihuku ti pfuna ku xavisa nyama matandza ni ti-egg ku katsa ku tirhisa ntirho wo tirhisa swakudya leswi nga kume mali hambiswiritano mali yo tala hi ku depend-a hi ndlela leyi vu tihuku byi tirhisana swa ka ha yona.

Swakudya swa nkoka eka tihuku leti vekaka matandza swi katsa protein ku aka nyama ni matandza carbohydrates ku nyika matimba mafuta ku endla matandza ya kahle vitamin ni mineral ku antswisa vuhlayiseki bya na ma madyambu yo tala.

Ku fuwa tihuku swi nga va swa olova kumbe swa tika hi ndlela leyi ti vu tihuku byi lawuriwaka ha wona loko ku rhangeriwa swakudya madyambu ni vuhlayiseki bya tihuku swi nga olovisa ntirho hambiswiritano ku sirhelela ku kumeka ka swihoxo ku hlayisa vuhumelerisi bya matandza ni ku lawula swakudya swi nga endla ntirho lowu wu tika.

Swakudya swa nkoka eka tihuku leti vekaka matandza swi katsa protein carbohydrates mafutha vitamin na mineral ni madyambu yo tala.

Ndzi nga titwa a nga tsakanga hikuva muakelani u dyile matandza ya mina ku lahlekeriwa hi swakudya leswi ndzi swi kuriseleke.

ku nyika ina ku nyika tihomu swakudya leswi fambelanaka ni vuhlayiseki bya swona swi yi endla yo sivela mavabyi loko tihomu ti kuma swakudya leswi kongomeke vitamins mineral se mi madyambu yo tala swihatla swi lehisa naswona vuhlayiseki bya byona byi byi byi hanya kahle ku pfuna ku sirhelela na mavabyi.

Ndlela ya le nawini no hlayiseka yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga hi ku hlavelela hi ndlela yo hlayisekeka ku tirhisa switirhisiwa leswi kongomeke ni ku landzela rihanyo ni xichavo.

Ina swi ri swinene ku dlaya swifuwo leswaku hi kota ku dlaya hikuva nyama hi hi nyika swakudya swa nkoka swo fana xana na ma-protein ni matimba kambe swi fanele swi endliwa hi ndlela ya vululami ni ya ku kombelo eka swifuwo.

Manyoro ya tikhemikhali na engetela nitrogen na potassium leswi endlaka swi kula kahle ni ku andza mbuyelo.

Manyoro wa tikhemikhali loko ma tirhisiwa nkarhi wo leha ma nga onisa rihanyo ra misava hikwalaho ka leswaku ma hunguta ntumbuluko wa misava ma endla misava yi va ni acid naswona ma nga dlayisa switsotswana swa nkoka swa misava.

Vanhu va nga tirhisa masalela ya swakudya ma tlakusa ya swifuwo byanyi lebyi tshemiweke matluka ni maphepha ku endla manyoro ekaya.

Va fanele ku tirhisa tikhemikhali hi nawu ku tirhisa leti nga ri ki khombo ni ku endla hi xiyimo lexi pfumelelaka.

Khale masi ya homu a ma tirhisiwa ku nwa ku pilisa ku endla madyila ku endla vuswa swa masi ni ku humesa rivenga.

Matini lama hisaka kusuka kwalaho masiva ma hoxiwa hi mavoko.

Masi ma pfuna hi ku nyika mirhi culcium ma-protein ni ma-vitamin lawa pfuna vana na vanhu leswaku matlhelo ya ya ya tiya ni mirhi wu kula kahle.

Hi ntiyiso hikwalaho a yi fanele yi dlayiwa hi ku landzelela ra yona leswaku vanhu va tiphina hi yona.

Ndzi nga hlawula manyoro ya ekaya hikuva ma tshembeka ma pfuna misava ku kula kahle naswona ma nga vanga khombo eka vanhu ni swiharhi.

Ndzi ta titwa ndzi karhatekile hikuva masimu ma nga ha kahle kambe ndzi ta tlhela ndzi tsaka hikuva misava yi ta sirheleriwa eka khombo ra tikhemikhali.

leswi dlayaka ya swibyariwa ku endla leswaku swibyariwa swi kula kahle swi nga .

Tikhemikhali ti nga khumba vanhu ku onha swibyariwa swa misava ku humesa mavabyi ni ku khumba swiharhi swi kula kahle.

Ndzi nga va byela leswaku va tirhisa manyoro ya ekaya kumbe ndlela yo tlhariha ya ntumbuluko leswaku swibyariwa swi kula kahle ku sirhelela mirhi wa vona ni misava naswona va nga senga khomiwa hi khombo ra tikhemikhali.

Ku ta va ni ku sirhelela swihlahla swihanyo ni vanhu naswona switsotswana swi ta lawuriwa hi ntumbuluko.

Ndzi ta va dyondzisa hi tikhemikhali ta ntumbuluko vuyelo lebyi nga riki na khombo ni ku kombisa swibyariwa leswi nga tirhisaka swakudya hi ntumbuluko ku sirhelela mbango ndzi ta tlhela ndzi va khutaza ku tumbuluxa switsotswana hi ndlela ya ntumbuluko ni ku landzela ta ku lawula switsotswana hi ndlela leyi nga khumbeki misava ni rihanyo ra vana.

Tipholisi ti katsa ku lawula tikhemikhali vurimi bya ntumbuluko biological control ni ku dyondzisa vana na mapurasi leswaku swi sirhelela swakudya ni rihanyo.

Tinhla ta khonga ti katsa khombo ni vuyelo bya tikhemikhali tikhemikhali ta ntumbuluko ni xitlhangu swa swakudya vurimi bya tumbuluko ni bilogical control ku tirhisana ni tipholisi ta mfumo swivutiso ni vutshunguri byo tumbuluxa rihanyo ra purasi.

Vathori va le mapurasini va fanele ku hlayisiwa hi ku sirhelela eka switsotswana ni khombo wa tikhemikhali naswona tiyindlu ta vona ti fanele ku ringanisiwa hi ndlela leyi nga khumbeki rihanyo ra vona.

Ku hungutiwa ka misava ya vurimi swi fayela muholo wa vamapurasi hikuva vuyelo xi herile tikhemikhali ti switlhangu swi tshikilekile naswona vuyelo lebyi humelelaka xo leha byi tala ku yisa eka ku lahleka ka mali.

Ku susa mavoya swi basisa nyama swi sirhelela rihanyo swi endla yi saseka ni ku olova ku sweka.

Swiphiqo leswikulu swa mbangu hi leswi ku onhaka ka misava ku lahleka ka matimba ya misava ku chaka ka mati ni mimoya ku faka swiharhi ni switsotswana leswi leswi nga na ku hunguteka ka mbangu wa ntumbuluko.

Tikhemikhali ti nga onha misava hi ku yi pfumala matimba ti chakisa mati naswona ti endla leswaku swifuwo swi vabya loko swi dya byalwa byo tshamiwa hi swona.

Loko va cincela eka vurimi lebyi nga onhiki ntumbuluko vuhumelerisi bya swakudya byi nga hungeteka hi nkarhi wo sungula kambe swakudya swi ta va ni rihanyo naswona minxavo yi nga tlakuka ntsongo hikwalaho ka mali yo tala leyi tirhisiwaka.

Ndza mi amukela epurasini ra mina eAfrika-Dzonga hi byalwa tidiriva ta xiyimo xa le henhla naswona hi endla vhinyo yo nandziha ya ntsena ya tshuka ni ya sparkling vhinyo ya hina yi xavisiwa laha tikweni ni le matikweni ya le henhla.

Eka nsimi wa mina eLimpopo ndzi byala mapapaya avocado ni matsavu hikuva swi kula kahle eka misava ni maxelo ya kona naswona swi ni muthori eka ximakete.

Ndzi hlawula timanga ta peanuts loko ndzi byala ndzi fanele ku tekela enhlokweni misava leyi nonisaka kahle ndzhaka ya timpahla ta swa vurimi ni nkarhi wa timpfula leswaku ti kula kahle.

Ndzi nga hlengeletisa mati hi ku endla mathangi ya mati ku tshama ndzi khoma mati ya timpfula ni ku tirhisa mitshandza ya mati leswaku tihomu ti nwa nkarhi hinkwawo.

Malume u fanele a tlhavela swifuwo hikuva swi pfuna ku swi sirhelela eka mavabyi ni switsongwatsongwana leswaku swi kula kahle ni ku tswala kahle.

Ndzi ta hambanisa swifuwo leswi nga na vuvabyi ndzi hlohlotela ndhawu hinkwayo ndzi tirhisa mati ni swakudya leswo tenga naswona ndzi ya eka vadyondzisi va swifuwo leswaku ndzi kuma muthi wa vuvabyi ku endla leswi swi ta pfuna leswaku xona xi nga ha vuyi.

Vatirhi va fanele ku hlantswa mavoko ni switirhisiwa ku tenga swifuwo ku senga endhawini leyi basileke ku hlayisa masi emapondzweni ya ni ku swi endla hi nkarhi hinkwawo leswaku swi nga ngheneriwi hi switsongwatsongwana.

Ndza senga xifuwo hi ku wa kambela ndzhaka ya masi ku hlantswa ku senga ni hi hi rihlampfu kumbe muchini kutani ku hlayisa masi leyinene ni ya basisa.

Ntsengo wa mali wu ta tlakuka hikuva ku hluvisiwa swifuwo swi rhandza ntirho lowukulu swakudya swo tala ni ku sirhelela swifuwo leswaku swi nga vavi.

U langutele leswaku mbewu yi tshama hi tiphina hi hanya kahle naswona yi vonaka hi ka ha tele ku tumbuluxa loko mbewu yi nga kamberiwangi hi ku hetiseka yi nga ha ha yi kahle ku lahleka ka nhluketo swi nga humelela naswona vuyelo byi ta lehisa.

Vukahle bya crop rotation i ku antswisa fertility ya misava ku lawula switsotswana ku engetela vuyelo ku tlukisa tinxaka ta swihlahla naswona swi sirhelela mutumbuluko.

Ku cinca ka mahlelo swi nga lehisa vuyelo bya swihlahla ku khumba nsirhelelo na mphakelo wa swakudya ku hunguta vuyelo swi nga endleka hi crop production ku antswisa fertility ya misava na ku sirhelela misava hi tindlela ta sustainable agriculture.

Vatirhi emapurasini va kahle loko va landzela milawu va sirhelela swihlahla ni mbewu naswona va tirhisa maendlelo ya va nga tirhi kahle loko va tshika milawu va onha swihlahla kumbe ku lahleka ka vuyelo ku humelela.

Ku navusiku swi nga va kahle ku engetela vuyelo kambe swi nga khombo eka rihanyo ra vatirhi loko swi endleka ngopfu.

muholo wa vatirhi emapurasini wu pfuna ku fikelela swilaveko swa vona loko wu kota ku hlayisa swakudya ni tinyiko kambe loko wu hlakulela swi nga .

Purasi ra mina ri fambisana ni milawu ya vutirheli ku tiyisisa vatswari va hlayisekile ndzi va lunghiselela hi swiyimo swa rihanyo ndzi va dyondzisa maendlelo ya naswona ndzi tirhisa swiboxo swa rihanyo loko swi laveka.

Hi mali ya vatirhi emapurasini a yi fanani na ntirho lowu va wu endlaka naswona swi lava ku antswisiwa.

Ndzi ta kombela swithlangu swikhwama swa nsuku switirho swa vutirheli mali yo tinyikela eka rihanyo ni dyondzo hi maendlelo ya vutirheli.

a swi fanelangi ngo va swi khoma rihanyo ra vatirhi naswona byi nga onha vuyelo bya swihlahla ni mbewu.

swi fanelerile loko vatirhi va nyika mali rihanyo ni dyondzo ku sirhelela vuyelo bya swihlahla ni mbewu.

a wu ringanisi vatirhi vatirha swinene naswona muholo twenty eight rand seventy nine cent hi awara a wu hetisi swilaveko swa rihanyo ra vona.

Pfumela hikuva ku wisa ku tiyisela rihanyo ku susa khathalo ni ku antswisa vuyelo bya vatirhi.

Rihanyo ra vatirhi ra masiku hinkwawo ri vekaka hi nxungeto hikwalaho ka ku khatala ku tirha hi nkarhi wo leha ni ku khoma hi matimba hi ntirho.

Swivangelo swa mapurasi ku va xota hi vatirhi hi ku khathalela vuyelo ku sirhelela swihlahla ni mbewu ku antswisa facility ya misava ni ku fikelela swilaveko swa vatirhi.

Vubihi byi katsa ku phala ka swakudya ku lahleka ka rihanyo ku khoma switsotswana ni ku onha nhlayo ya swakudya.

ndzi tshama ndzi dya nyama ya mintonga yi endliwa hi ku chavisiwa hi munyu vinegar ni minongo kutani yi omisiwa hi rhandza hikuva yi tele hi ma-protein naswona yi tshama nkarhi wo leha yi nga boli.